Mfumo mfumo wu pfuna ngopfu wu pfuna ngopfu ku ku endla switarata swa kahle. Wu khipha tithendara, wu nyika vanhu timali swa ku va lunghisa switarata. Mara vanhu u kuma swa ku va endla swilo swa ku a swi kahle.

Nhundzu ya le lwandle lebyi ni yi tivaka, hi leyi ya le Cape Town na le Durban, ni le Maputo. Hi tona leti ti tivaka letikulu.

Evanhu va ku tsamaya va ku famba tindlela ta mpfhuka to leha, va hakelela swa ku va ta va ta tlilina switarata, va hakelela mfumo swa ku yi kota ku qasha vanhu va ku va ku endla switarata swa kota swa ku va va lunghisela switarata. Tindlela to leha swi laveka ti va na switarata xa ku tiya xa kahle. lLko u nga u nga hakelinyana ximalana, u ri xi ta endliwa hi yini mali leyi? Mali leyi tirhelaka ku endla xitarata.

A ndzi si famba a ndzi si ya erivaleni ra swihahampfhuka. Mara ndzi cabanga swa ku ndzi hleketa swa ku rona ri kahle ngopfu, va pfunana kahle yi nkama. Na swi famba hi nkarhi futhi.

Swiporo swi famba ndlela ya ku leha ene, swi tirha kahle swi tirha kahle swiporo a swi vi na mugodigodi.

E swi nga lava swa ku ndlela na ndlela yi va na xitichi, swa ku vanhu va swi kota ku kuma mintlhontlho.

Mabazi ya mpfhuka wo leha ma kahle ngopfu hikuva a wu tirhisi mali yi yingi. Mo yi hlanganyela ku chela petiroli ni ma-diesel.

Mpfhumbo wa le malokixini la nga na vutihlamuleri, ma nga va kahle ngopfu hi nga va kahle.

Ku na ku na le ku na ti national park, ti-park ta tiko hinkwaro. futhi ku na ku na le Sudwala Caves ku na le ka Samora Machel.

Matiko ya le handle. A tiko ri ku yi kuma mali ya yinyingi, ku tlula ku xavisela vanhu va rona. Loko ri humesa swilo swi ya handle, ri benefit-a ngopfu tiko ni munhu loyi a xavisaka.

Leswi vanhu vafambi va langutanaka na swona e xitichi xa mathekisi, hileswaku vanhu vachayeri va mathekisi va tata vanhu ngopfu a phakathi ka mathekisi. U kuma thekisi swa ku yi lava khume ni ntlhanu ya vanhu, mara vachayeri va ta ta ta vanhu va vanyingi. U kumeka swa ku se ku kumeka tinghozi hikuva thekisi se yi tekeriwa ngopfu, ene loko ku kumeka tinghozi vanhu va fa.

Laha ndzi nga va kona ntokoto wo biha swinene, hi nkama hileswaku ni tshama phambili ka ka thekisi, va ni mali a mali ya ya vakhweli. Ndzi lave ku va cincela wu va nyika mali ya vona yi helerile yi ri kahle. So wa swi ndzi tsakisaka ngopfu a swi ndzi tsakisi. Swi laveka swa ku thekisi before u huma laha yi humaka kona, ku va na munhu loyi a timali va nga hina.

Ndzi nga va teka ni va yisa eMpumalanga, va ya vona God's Window, va vona ti-rondavels, va vona ti ntshava leti ti fanaka na tindhumba. Ndzi nga va teka na voho va teketela ti-photo va famba laha va tsakile. Kumbe ndzi va yisa Kruger National Park.

Va endla ku va nga hakeli ti-toll gate. Va endla vugevenga lebyikulu, ene swi laveka swa ku va va khomiwa kumbe va yimisiwa timovha ta vona ti nga fambi va nga hakelanga. Hikuva van'wani u nga kuma swa ku va na yona mali ya ku famba va ya ya ku hakela va rhandza vugevenga

Exitichini xa mathekisi ni titwa na ni phephile ngopfu hikuva na swi tiva swa ku va nge fiki swigevenga swi ta hi swi ta hi khoma nkunzi or swi ta hi yivela swilo. Hi tshama na hi na hi na hi kahle.

Ku nga laveka swa ku xipfuno lexikulu swi lava ku nga va ekhamera. Swa ku munhu wa shoot-a, a shoot-a tindhawu a ti zoom-a kumbe microscope. A zoom-a hi tona.

Ku va ni lwandle a lwandle, a lwandle swi laveka hi ri tekela nhlokweni ngopfu hikuva vanhu va ta va suka ematikweni man'wana va ta vona lwandle ntsena, va ta hlamba lwandle.

Leswi swi endlaka timhangu ta mabazi emagondzweni i swa ku mabazi va wa lwisa hi vanhu va mathekisi.

Va mathekisi va rhandza guwa ngopfu, va rhandziwa ku lwa, va rhandziwa nyimpi. Va lwisana ngopfu ni vanhu va va ku rhwala vanhu hi mimovha a kusuhi na switichi swa vona, hikuva va ti byela leswaku i ma-client-i ya vona lava. Loko va vona munhu va vona client-i ya vona.

Emathekisi ku fanele leswaku ti ti nga engeteriwi timfanelo ta amali ya ku kwela. Kuza hi khweza hi ri vavanyingi lahayana ende ya ha manyana hi minkama yin'wanyana. Ende minkama yin'wana taxi driver-a a ti hi khomi kahle, vachayeri a va hi khomi kahle minkama yin'wana.

Va teka vaendzi ni famba na vona ni ya va vonisa tindhawu ta tiko ta ti-Kruger National Park va ya vona swiharhi hikuva ni tshama kusuhi na tona tindhawu ta ku tsakisa ni nga va teka va famba Mpumalanga hinkwayo va yi vona ku xonga ka tintava ni mifula ya kona ni mati.

Switichi swa petirolo swi cince ngopfu hi ku famba wa nkarhi khale a swi laveka u tshama na swigubu swa petiroli movheni wa wena sweswi a wa ha fambi nkarhi wa ku leha na u nga hlangananga na xona xitichi xa petiroli swa pfuna ngopfu swi pfuna ngopfu swa pfuna.

Swivangelo leswi vangaka swa ku tihakelo ta mabazi ti tlakuka i ku tlakuka ka petrol ni ku tlakuka ka ti-diesel i ku tlakuka ka percentage ya le ndhawini ya lomu tikweni layini loku mali i wa value swilo hinkwaswo swa tlakuka ku tlakuka ka swakudya swa influencer naswona swa ku tlakuka mabazi.

Ndzi nga mu byela kokwana swa ku kokwana a xihahampfhuka swi kahle ngopfu swi famba hi nkarhi ende a wu nge fambi nkarhi wa ku leha sweswi ha suka laha Johannesburg hi ta fika Cape town na ku nga helanga nkarhi wa ku leha mara swifambo swa le magondzweni swi na tinghozi ngopfu ene swi ta teka nkarhi wa ku leha swi nga teka siku hinkwaro a wa ha famba so a hi khweli lexi .

Muchayeri mina a ni nge swi koti ku tshama phambili hikusa ku timali a ni nge swi koti ku cincela vanhu timali kodwa loko u ta ni pfuneta ni nga zama swa ku ni tshama mara ku tshama a ni swi rhandzi mhaka ya ku tirha hi timali ngopfu ta vanhu a ni swi koti lowu a ndzi kombela leswaku kumbe ni kuma munhu un'we ni cincana na yena kumbe mali leyi i ta ka wena u ta yi cinca wena.

Ku tirhisa tibazi swi chipe ngopfu ku tlula timovha tibazi mo hlanganisela mali ya kona ya diesel ni ya ku hakela muchayeri se a swa ha durhi ngopfu ku tlula ku fa famba hi mathekisi ende bazi yi famba hi nkarhi hambi yi nga talanga ya famba thekisi swi laveka u yimela yi ze yi tala.

A vubihi munhu a famba hi riendzo ro ya ko karhi hi ku tirhisa bazi hileswaku bazi yi famba nkarhi wo leha u ta tshama xitulwini mo ze mi karhala na yo jikajika tindlela to leha yi famba yi teketela vanhu leti tichini tin'wana.

A ku famba hi freeway swi kahle ngopfu u hatla wu fika laha u ya ku kona hikusa movha leyi le ka freeway ya tsutsuma ene switarata xa kona a swi onhakanga swa pfumela swa ku u tsutsumisa movha se ku famba na hi magondzo lamatsongo magondzo lamatsongo ma onhakile ma onhakile ene ku na traffic ngopfu ku na mimovha leyi nga ta onhakangi u kuma swa ku yin'we leyi ya ku hala u yaka kona yin'we yi ya hala manjhe freeway i tindlela tinyingi ti yaka laha u ya ku kona.

I ku na ntirho wa ku fambisa xihahampfhuka a ntirho lowu u na ti-benefit ngopfu u hola kahle hi malembe u ta kuma mali yo karhi u ta swi kota swa ku i ku fakela na ti-medical benefit futhi u ta vona matiko, so loko u lava ntirho lowu apulaya ka W W dot xihahampfhuka dot C O dot Z A.

ni vhakile ni famba hi movha wa mina loko ni la ku vona tindhawu kahle ni nga teka toho ti-rickshaw hikuza ti tiva makhona hinkwawo ene ta ku qoqisa ta ku byela swa ku laha hi yini laha hi yini laha hikwini laha hikwini laha hi nga kuma yini na yini na yini a swi nge fani ku ti fambela mina ni li noxe wa swi vona.

Vana va hlayiseka ngopfu eka swihahampfhuka mara a va laveki swa ku va famba na va nga vatswari or munhu wa nkulu.

Leswi swi nga enciwa hi ku hunguta timhaka ya ku thyakisiwa ka moya hi mimovha hileswaku vanhu va tolovela ku famba hi ti-public transport hi mimovha ya vanhu va vanyingi ku fana na tibazi, tithekisi, switimela ya swi fana na leswo swi laveka vanhu va toloveta ku khwela leswo hikuza lhayana a ku tali timovha hinkwenu yo tlhangana ka thekisi ya yin'we kumbe bazi ya yin'we.

Vuhlayiseki va tindlela lomu patwini wu nga hlayisiwa loko vanhu va ta hlonipha ha tindlela ni ni mithetho wa tindlela.

Mihlangano ya mathekisi a ni kombela swa ku ka meeting leyi ni nga yi kombela ka ka n'wina ni kombela swaku mu vonisana munhu loko i ta mu report-a laha mu mu caca a nga ha chayeli thekisi hikuza a ta hi dlaya a ta dlaya hina vakhweli va mathekisi ene hi ta gama na hi nga ha khweli mathekisi hikuza mo tsutsuma ngopfu, se a hi kombela swa ku mu fambisa mimovha ya n'wina kahle mu swi qavanga swa ku ku na vanhu la phakathi mi nga qavangeli mali ya n'wina swa ku swi laveka mi tlhelela ndzhaku mi ya yenca mali, so a hi kombela swaku hi hi mbilu ya kahle mu mu yi fambisa kahle mu ta yi dlaya hi ta tshika ku khwela mathekisi.

Eya hi ri vonelo ra mina bindzu ra ku lombisa mimovha ri na mali ngopfu hikusa a movha wa mina loko ni wu lombisa swi laveka wehe u ti chelela petiroli u famba hi wona u tlhela u ni hakela mali u kuma swa ku ni ta hi ti-kilometer leti u nga ti famba, swi ta lava swa ku u ta ni hakela mali ya ku ringana loko ni ta kume hi one kilometer ni lava two rhandi loko u ta famba ndlela ya ku leha u ta ni hakela mali ya ku leha ya yinyingi.

A muxaka wa swifambo swa le matini swi hambana hileswaku ku na leyi mikulu liya yikulu hi le ya ku i na tihotela phakathi wa swi kota ku etlela futhi ku va xavisa na swakudya va endla swin'wana na swin'wana i famba tindlela ta ku leha for nkarhi wa ku leha, se ku na leyi ya ku i fambisa a mindzwalo ntsena leya ku fambisa mindzwalo hi leyi leyikulu na yoho se ku va koho liya ya ku yitsongo ya le ya ku tlangatlanga njhe matini na ku ringana na swithuthuthu swa le matini, se ku va na leyi ya ma ya mavoko ya ku a wu cheli petiroli wo tirhisa mavoko hi ku gwedla u ya phambeni.

Munhu a lava ku tikuma a dyondzela ku fambisa xihahampfhukaphatsa ku laveka a va na layisensi va ku fambisa xihahampfhukaphatsa swi lava license swi fana ni ku fambisa movha.